Lihlale li ekspaya nje idatha lami, ngoba angisitholi isikhathi sokuhlala kakhulu efonini, umsebenzi wami awungivumeli ukuthi ngiphathe ucingo sonke isikhathi. Ngiye ngingaphatheki kahle ngoba idatha aliboli. Yini ndaba kufanele lize kuthiwe liya ekspaya? Ngoba fanele ngabe uma kuwukuthi kuphele noma isonto lelo ekade ulicelile, uthenge idatha yesonto. Uma kuwukuthi ena kuze liyaphela isonto ingasebenzisekanga yonke idatha, bahlulwa yini ukuthi bakudlulisele kwelinye isonto futhi.

Ngingafaka ena amamuvi ezilwane nawasendle. Lapho ena zidla khona, ziphuza khona, zizingela khona. Eyi ngingabiza, angeke ngibabize imali enkulu kakhulu, khona bezoza babe baningi bezobuka lesi sithombe la.

Kuzosiza ngokuthi ungaze ungene ezindlekweni kufanele uthathe amabhanoyi nezindizamshini ubheke phesheya kwezilwandle ngoba uthi uyofuna usizo lukhona lwezempilo. Kanti udokotela wakho wala angahlala nje ezingcingweni, abuze kulo munye wanga le phesheya kwezilwandle, amutshele. Manje sesiyakwazi nokuthi abathumele uma kuwukuthi and kunezithombe noma kunezindlela zokwenza. Abathumele umuntu akwazi ukusizakala ehleli khona lapho ekhona. Angaze alokhu esukuma egibela ehamba eya kuphi?

Abathengi kumele bathenge endaweni ehlanzekile futhi ekhuselekile. Namanani kufanele kube amanani afanele kungabizwa into, abangajahi ukwenza inzalo abadayisi ngoba befuna ukwenza imali eningi babize abantu imali eningi. Banayo futhi imvume abathengi ukuthi into uma ingekho, uma ingalungile bayibuyisele emuva, babuyiselwe nemali yabo emuva.

Ngingaqale ngenze ucwaningo, ngibheke ukuthi obani abalalela lo msakazo. Bese ngifuna isihloko esizohambisana nabalandeli nabalaleli balolu hlelo. Ukuthi yintsha noma abantu abadala noma omama noma obaba. Okunye futhi ongakucabangela ukuthi isikhathi, ungakwenza ngasikhathi sini? Ngoba emini abaningi basuke besemsebenzini bengeke baze bakwazi ukuyolalela. Abanye futhi ebusuku basheshe balale bangalaleli. Kodwa ngiyobona mase ngenza ucwaningo ukuthi isiphi isikhathi esikahle sokuthi ngenze lolu hlelo.

Ukuze i-Wi-Fi esemthethweni futhi iphephe. Ngicabanga ukuthi kufanele ibe ne-password yokuthi kungangeni noma ubani ozokwazi ukuthi antshontshe ulwazi lwabantu, nemininingwane yabantu, namakhadi abantu. Kube kube ukuthi unayo i-password okufanele abantu bangene nayo. Noma ku-eyomphakathi kodwa bazi abantu ukuthi kufanele ube nje kube nje ukuze ukwazi ukungena kwi-Wi-Fi esemthethweni yomphakathi.

Kubalulekile ukuthi ulusekele ulimi lwendawo kobuchwepheshe obusafufusa. Ngokuba intsha yamanje ayisakwazi ukukhuluma ulimi lwendabuko. Bathanda kakhulu ukukhuluma izilimi zakwamanye amazwe. Bangakwazi namasiko abo bayabahlula. So, kungakho fanele baye emtapweni wolwazi bayofuna iy'ncwadi ezizobachazela kabanzi ngolimi lwabo lwendabuko.

Ngingaqala ngokuthi ngibheke ukuthi, ibaphi abalaleli abangakanani. Abalaleli abanjani abalalela ngalesi khathi okuzoba khona ngalo lolu hlelo lwami lo mculo. Abese ngikhetha izingoma ezizohambisana nabo, ngeke ukuthi kuyisikhathi sokuthi kulalele abantu abadala ngifake amapiyano. Kothi makulalela abantu abadala ngifake amaculo okhokho, ngifake amaculo amadala, ngifake amaculo anomlayezo.